Okokuqala indawo etholakalayo ibalulekile, isistimu ingalingana kahle futhi ithole ukukhanya okwanele noma izibane ezihlenzekwayo uma ungaphakathi endlini. Uhlobo lwezitshalo lubalulekile njengelethisi nebhazili, zikhula kahle nge-hydrophonics kanti ezinye zidinga ukulungiswa okukhethelekile. Isistimu engiyikhethile leyo eye i-nutrient film technique, NFT noma i-deep water culture, zinikeza ukhethezi oluhlala luhamba nezakhamzimba. I-ayrophonics indlela ephumelelayo kakhulu, izitshalo zikhula ngokusheshayo nokusebenza kahle kwamanzi.

Ukukhicizwa kwesikhumba kunomtheleleka omkhulu wemvelo, incubo yokwelapha isikhumba eyaziwa ngokuthi ithaningi ivame ukusebenzisa amakhemikhali anobuthi njenge-chromium, angangcolisa amanzi nothuli lomhlaba. Izindlela ezisimeme esikhundleni sesikhumba sendabuko sezikhulile iskhumba esenziwe ngezinto zemvelo njengemashirumu, phayinaphuli leda kanye nesikhumba esivela kukhathesi, kuyindlela engcono ngoba kudinga amanzi amancane azikho izilwane esibulawayo futhi kungatholakala, ngaphandle kokusebenzisa amakhemikhali ayingozi. Lokho kusho ukuthi singakhetha izindlela ezingalimazi kakhulu imvelo yethu futhi esizayo.

Abalimi abasafufuza ezindaweni zasemakhaya babhekane nezinselelo eziningi ezithinta ukukhiciza nokuthengisa imikhicizo yabo. Okokuqala, ukushoda kwezinsiza ezifana namanzi, umanyolo kanye nezibulala zinambuzane kungavimbela ukukhula kwezitshalo. Izinkinga zemakethe zenza kube nzima ukuthengisa imikhicizo, abalimi abaningi baswela izindlela zokuyisa izitshalo zabo emakethe enkulu ngenxa yokungabi nezokuthutha noma ukungabi nolwazi lwamanani afanele. Ukungabikho kwezinsiza zemfundo nokuqeqeshwa kubangela ukuthi, abalimi bangatholi ulwazi oludungekayo ekusebenzeni izindlela zesimanjemanje ekulimeni.

Uma kunesomiso abalimi bangabambisana ngezindlela eziningi ukuze balwisane nokushoda kwamanzi, okokuqala bangakha izinhlangano noma amaqembu abalimi abasondelene ukuze babelane ngezinsiza njengamathange wamanzi, amapayipi okunisela noma izindawo zokugcina amanzi. Bangasebenzisa izindlela zokunisela ezisebenza kahle njengokunisela nge-drip irrigation okunciphisa ukuchitheka kwamanzi, uma abalimi bebambisene bangakwazi ukuthenga lezi izinsiza ngobuningi okuyindlela engabiza kancane, nokuthinta uhulumeni.

Amadolobha angathatha izinyathelo eziningi ngokuphatha amanzi ngendlela efanele, ikakhulukazi ngenxa yokushoda kwamanzi okubangelwa izingucuko zesimo sezulu. Okokuqala, amadolobha angathuthukiswa izindlela zokugcina amanzi emvula. Angasebenzisa izinhlelo zokuvuselela amanzi angcolile water, waste water recycling, lokhu kusho ukuthi amanzi asetshenzisiwe njengewona asuka ezindlini nasemafemini angahlanjululwa bese asetshenziswe kabusha. Ikakhulukazi ekuniselweni nasekwezimboni futhi bangasebenzisa ne-iDrip irrigation esebenzisa amanzi amancane.

Ukuze ngihehe intsha yangakithi ukuthi ingene emkhakheni wezolimo, ngingathatha izinyathelo eziningana ezibangela ukuba ibone amathuba amasha kule ndawo. Ngingahlela imisebenzi yokuqwashisa efana nezinkulumo ezikoleni, emphakathini nasendaweni zababasha, ngikhombise ukuthi ezolimo azikhawulelwe kuphela ekulimeni, kodwa zihlanganisa ebuchwepheshe, ezamabhizinisi kanye nezokudala imisebenzi. Ngingacala futhi izinhlelo zokucecesha intsha ngezemali, ngibafundise futhi nge-hydroponics noma i-smart farming ukuthi isebenza kanjani nokuthi bangaphumelela kanjani.

Ukushoda kwamanzi okubangelwa ukushintsha kwesimo sezulu, kungaholela ezinxabanweni phakathi kwemiphakathi engomakhelwane ngenxa yokusintisana kwabo kule nsiza ebalulekile. Njengoba ukungeleza komfula kuncipha izidingo zamanzi ziyanda, ikakhulukazi uma womabili amaphethelo ethembele kuwo ukuphuza, ukulima nokunethiselela izitshalo. Uma omunye wasemphakathini athola amanzi amaningi, omunye angatholi amanzi amaningi, inxazululo ingaba ukuthi izindlela zokonga amanzi nokusebenzisa izindlela zokunisela ezisebenza kahle. Ukuze wonke umuntu athole amanzi ngokufanele.

Ukudla okufriziwe nokudla okusethinini kungaba nempilo kodwa kuya ngohlobo lokuthi kuwenze kanjwani lo kudla ekugcineni, ukudla okufriziwe kuvame ukuvalwa ekushiseni okuphansi ngemuva kokuvunwa, okusiza ekugcineni izakhamzimba eziningi ezibalulekile. Ukudla okufakwe ethinini nakho kungaba nempilo kodwa kuncike ukuthi kwenziwe kanjani, ngakho-ke uma ukhetha phakathi kokudla okusha okufriziwe noma okusethinini. Kubalulekile ukuthi ufunde amalebula ukuthi lo kudla loku kunani futhi kwenziwe kanjani.

Uboya buzodlala indima ebalulekile ekukhiqizweni kwezindwangu esikhathini esizayo, ikakhulukazi njengoba abathengi beqala ukuthanda imikhicizo esimeme nekhwalithi ephezulu. Abathengi abaningi baphendukela ezintweni ezihlala isikhathi eside futhi ezingakhicizwa ngendlela elungele imvelo, kungenzeka kuthuthukiswe ubumunca umjuluko kangcono, obuthambile nobulungele izimo ezihlukahlukene zesimo sezulu. Lokho kungakwenza kube yinto edume kakhulu ezintweni zokugqoka zokuthi abantu abazokuthanda, nokuthi bangagqoka kanjani ezimeni ezehlukahlukene zezulu.